Ukufota amagwinya am, emahle, engatshatanga. Ukufota indawo endisebenzela kuyo ukuze babantu babone ukuba ndisebenzela endaweni enjani. Kukukwenza ii-videos apho ndisenza amagwinya am ukwenzela ukuthembakala ebantwini. Ndenze ii-live videos ukuze ndizokwazi uinthaektha neekhastoma zam, nabathengi bam.

Ekhaya kukho iWi-Fi neintanethi, ndiye ndibize abahlobo bam sihlale sibukele. Ndibe ndilungise iziselo nezinto zokutya, izibiliboco. Sikhethe ke ii-movies eyawuthi siyibukele siyithande sonke.

Ndingamcebisa ukuba abe neWi-Fi azayibhatala rhoqo ngenyanga, Ixhomekeke kuye ke uzawukhetha eyiphi i-package. Abe ne-smart tv okanye i-t _v box if akanaso i-smart tv. Adawunlowude uWaka tv okanye uNetflix okanye abhatale imali apho angabukela khona uShowmax. Zizo ke ii-streaming apps ezikhoyo for ii-movies.

Ndingaza necebo lokuba ii-phones mazingabikho kubo till ibe lixesha leti okanye ixesha lelantshi. Sithathe iifowuni, kubekho isuphavayiza ithathe iifowuni izibeke endaweni ekhuselekileyo ukuze zingalahleki. Then siyabanika xa iyi-tea time okanye xa iyi-lunch time.

Njengoba ixesha lihamba neteknoloji iyatshintsha. Ndicinga ukuba babonile ukuba abantu bayasokola ukuthumela imiyalezo ngeefowuni zabo, yiyo loo nto ke bacinge ukuba ba-aphugreyide itekhnoloji , benze itekhnoloji ekwizinga eliphezulu.

Mna kweyam itshaneli ndingathetha ngeengxaki esidibana nazo njengabazali abakhulisa bodwa abantwana kungekho umzali wesibini oza kuncedisa. Ndize nazo neesolushini zoba singenza njani xa umzali edibene nale ingxaki. Ndize nazo nezakhono zoba umntu akwazi uzimela.

Xa ufuna ukwenza i-video call kula makhasi onxibelelwano kubakho into engathi, okungathi yikhamera. Ucofa khona, kubekho indawo ebhalwe video call engathi yitivi, ucofe khona. Kuzawuvela ubuso bakho kwindawo encinci apha eskrinini, apha efowunini ezantsi, kuvele nobuso balo mntu uzawube uthetha naye nandule ukuthetha.

Ndingeva kabuhlungu ngoba kaloku idatha le iyawube iphele ndingekayisebenzisi kwaye ayiphindi ibuyele kum imali yam. Kuyawufana noba ndichithe nje ngemali yam ndingayisebenzisanga.